Tsa pholo tse di tlamelwa bogodi mo tikologong ya metsi a akaretsa dikolobe, dikhomo, , dikhoho le ditlhapi tse di tilafetseng mo mebileng ya metsi. Go tlamelwa bogodi go ka bakwa ke gore basadi le banna ba batla go oketsa letseno la bona kgotsa go boloka dijo mo malapeng. Lefapha la pholo le puso ba ka thusa bagodi ka go tlhopha dithulaganyo tsa tlhokomelo ya pholo, go abela ditlamelwana tse di siameng le go ruta bagodi ka botsogo le tshegetso ya pholo. Gape ba ka thusa ka go tsenya melao e e sireletsang diphologolo le tikologo go fokotsa tlhatlheletso le dikotsi tse di ka tswang mo go tlamelweng ga pholo.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone ka gonne ba lelapa ba itse maemo a pholo le tikologo, ba ka thusa go fokotsa kgatelelo le malwetsi.

Tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong ke tse di jaaka go newa dijo ka metlha, go tlhokomelwa mo bathong ba bangwe le go newa ditlhare kgotsa tlhokomelo ya bongaka ka mehla. Le fa go ntse jalo, se tota se e leng boammaaruri ke gore batsofe ba tlhoka tlhagafalo e e itekanetseng, tlhokomelo ya botsogo jo bo akaretsang le kutlwisiso ya maikutlo le seabe sa bone mo malapeng, ga se fela go ja le go tlhokomelwa ka botlhale. Go botlhokwa gore ba ikutlwe ba amogetswe, ba tlotlegwe le go bona gore maikaelelo a bone a botlhokwa, a re a tlhokomelwa sentle.

Fa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka tsela e e nonofileng mo go tlhaloganyeng gore go tsofala ga motho ke karolo ya tlhagiso le tlotlo, e seng fela go oketsa dingwaga. Setso se re ruta go tlotla batsofe, go ba fa seatla le go ba akanyetsa mo dithutong le ditiragalong tsa lelapa, go dira gore ba ikutlwe ba amogetswe ebile ba na le seriti. Ka jalo, maikutlo a rona a malebana le go tlhokomela batsofe a nna a akaretsa kutlwisiso, tlotlo le boikarabelo, e seng fela go direla batsofe dijo kgotsa tlhokomelo ya botsogo, mme gape ka go ba naya seatla mo go tshegetso ya maikutlo le boitlhopho jwa bona.

Gore lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo go tlameleng batsofe ka go nne lelapa ke lona le tlhokomelang botlalo ba batsofe ka letsatsi le letsatsi, le ba fa dijo, tlhokomelo ya botsogo le tlotlo. Setšhaba ka letsogo la lona se ka thusa ka dithulaganyo tsa tlhokomelo, dikopano le diporojeke tse di tshegetsang batsofe mo tikologong. Seno se farologana go ya ka ditso ka gore mo ditso dingwe tlotlo le tlhokomel'a batsofe ke boikarabelo jo bo kwa godimo jwa lelapa, fa mo ditso dingwe setšhaba se tsaya karolo e kgolo mo go tshegetseng batsofe ka tsela ya mekhwa ya mephato kgotsa mekhwa ya mmuso. Ka jalo boemo jwa seabe sa lelapa le setšhaba bo ka fapana go ya ka ditso le ditlwaelo tsa sebaka.

Thuso ya molao le tshireletso, go netefatsa gore bagodi ba sireleditswe mo ditirong tsa molao le go thibela kgopolo ya tlhabologo, thuso ya boitekanego le botsogo. Go akaretsa kalafi, tlhokomelo ya maikaelelo le ditirelo tsa botsogo jo bo itumedisang, thuso ya thuto le kitso, go ba fa tšhono ya go ithuta le go godisa bokgoni jwa bone.

Gantsi ba fiwa ditirelo tse di latelang, ditirelo tsa kalafi, dipetlele, ditleliniki tse di fanang ka tlhokomelo ya botsogo, ditirelo tsa tlhokomelo ya malatsi otlhe, mafelo a tlhokomelo ya bogodi kgotsa badiri ba tlhokomelo ya malapeng. Dithulaganyo tsa boithabiso, mekhatlho ya bagodi e e rulaganyang metsotso ya boithabiso, dipina le boithuti, thuso ya puso, ditlhabololo tsa phenšene le thuso ya madi go tswa kwa mmusong.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya go tlhokomela batsofe e thusa thatha ka go ba fa madi a phenšene le ditirelo tsa botsogo. Le fa go ntse jalo, go santse go na le mathata a go fitlhelela ditirelo tse di kwa mafelong a kgakala le go diega ga tefo ga madi. Go ka tokafadiwa ka go tlisa ditirelo gaufi le mafelo a bagodi ba nnang mo go one, go dira gore tefo ya phenšene e tle ka nako le go oketsa dithuso tsa maikutlo le boithabiso gore bagodi ba nne le botshelo jo bo kgotsofatsang.

Gore pension-e ya puso e ama boleng jwa botshelo jwa batsofe ka tsela e e botlhokwa ka gore e ba thusa go reka dijo, diaparo le dilo tse di tlhokega letsatsi le letsatsi, e ba fa boipelo jwa gore ba na le tshegetso e e ka ba thusang mme fa ba sa kgone go bereka. Le fa go ntse jalo, madi a a fiwang ka dinako tse dingwe ga a lekane go kgotsofatsa ditlhoko tsotlhe, bogolo jang fa go na le ditlhokego tsa kalafi tse di rutang. Fa puso e ka oketsa palo ya phenšene le go netefatsa gore e a fitlhelela ka nako, boleng jwa botshelo jwa batsofe bo ka tokafala le go feta.

Kopo ya phenšhene ya puso ya go tlhokomela batsofe, motho o tshwanetse pele go netefatsa gore o fitlhelela maemo a puso jaaka go nna le dingwaha tse di rileng. Gantsi go simolola ka dingwaga tse sixty kgotsa sixty five le go se nne le letseno le le fetang mo lefelong le le beilweng. Fa o setse o itekanetse, o ya kwa ofising ya puso e e tlhokomelang loago, o tlisa dipampiri tse di botlhokwa jaaka setefikeite sa botsalo, ID, le bopaki jwa letseno. Go tla tladiwa foromo ya kopo mme morao ga go e tlatsa, badiri ba puso ba tla e seka-seka. Fa kopo e dumelwa, phenšene e tla tlhomiwa mme e romelwe ka akhaonto ya banka kgotsa ka mokgwa o mongwe o rulagantsweng ke puso.

Akanya gore phenšhene ya puso e thusa ho fokotsa morwalo wa madi mo malapeng le mo batlhokomeding ka gore e tsenya letsenyo le le tlhomameng, le le ka thusang go reka dijo, kalafi le dilo tse di tlhokegang. Sena se ka dira gore ba lelapa ba seka ba dira madi a mantsi go tlhokomela mogodi. Le fa go ntse jalo, fa phenšene e le nnye, e ka se ka ke ya lekana go kgotsofatsa ditlhoko tsotlhe, mme morwalo wa madi o ka nna teng fela. Fa puso e ka oketsa phenšene kgotsa e tsenye ditirelo tse di oketsegileng tsa mahala, morwalo o ka fokotsega le go feta.